Oogqirha kunye nabasebenzi bezempilo kufuneka badale indawo ekhululekileyo neyimfihlo ukuze abantu abaxhatshaziweyo bazive bekhululekile ukuthetha. Oogqirha kunye nabasebenzi bezempilo kufuneka bamamele ngempazamo kwaye bangabi ngabagwebi ukuze abantu abazisisulu zokuxhaphazeka bazive futhi bekhululekile ukuthetha.

Ugqirha wam wezengqondo waye wandixelela uba ndinale nto esiLungwini ebizwa ngokuba yidiphreshini. Leyo into waye wandicebisa uba ndithenge iyeza elithile. Ndaye ndaqonda ukuba noko ke lena into ayifuni yeza, ayilifuni tu. Kodwa wabe etshilo yena uba idinga amayeza.

Bubumnyama ukulahlekelwa ngumntu osedalekileyo kodwa ayiso siphumo sokuzityabeka ngetyala. Ukuzityabeka ngetyala kunokuba yinto enkulu kakhulu ukujongana nayo kodwa kubalulekile ukujongana nentlungu yakho ngendlela enempilo.

Iyeza elingenayo ilokhweko okanye elingenayo imvume yokuthengiswa kunokuba yingozi. Iyeza elithengiswa ngokungemthetho okanye elithengiswa ngaphandle kwemvume. Iyeza elingenalo ulwazi olucacisayo malunga nezithaka zalo lunokuba yingozi futhi lungabikho mthethweni.

Ndingaziva ndijabulile ndingavuya ngoba ndingacinga uba intombi yam kudala ingancedakali, ndingalifumani uncedo. Ngoku ekugqibeleni ndide ndafumana uba kahle kahle ingxaki yintoni. Ngoku ke ndingavuya kakhulu ngoba ekugcineni ndisifumene isisombululo sokuba yintoni ingxaki futhi angancedwa yintoni.

Ndingafowunela iinkonzo zoncedo olukhawulezileyo ezinjenge-ten triple one okanye nine one one ndibanike iinkcukacha ngokuchanelekileyo malunga nomntu owonzakeleyo kunye nendawo esikuyo. Bese ndilandela imiyalelo yabo abayitshoyo abancedisi.

Bangabonakalisa uthando kumama kunye nenkxaso ukunceda imihla ngemihla izinto ezinjengokunakekela umntakwabo omncinci, bancedise emisebenzini yasendlini ukuze umama angasebenzi nzima. Ukumamela umama kwaye simkhuthaze, simvumele uba athethe ngemvakalelo yakhe.

Ukufundisa uluntu malunga neenzuzo zamayeza okugonya kunye nokubaluleka kwawo ekuthinteleni ubhubhane. Ukukhuthaza imithombo ethembekileyo yolwazi efana neewebhusaythi zikarhulumente kunye nemibutho yezempilo yamazwe ngamazwe.

Ukuthandazela umntu oswelekileyo kwaye nokufuna uxolo. Ukukhanyisa amakhandlela njengesimboli yokukhanyisa nokuphila. Ukuphatha izinto ezikhumbuza umntu oswelekileyo njengeefoto.

Ukuqala kwam ukunxiba imaski kuqala ubhubhane lweCOVID-nineteen. Kwakungekho mnandi tu, kaloku ndandingayiqhelanga into yokufaka imaski usuku lonke olu kwaye yayishushu kakhulu ingaqheleki. Ndaqale ndangahambisani nayo kodwa ndaya ndiyiqhela kuba kaloku kwakunyanzelisiwe ukuba kumele uyinxibe ukuze uzivikele kubhubhane lweCOVID-nineteen.

Iiklinikhi zasekuhlaleni zingadlala indima enkulu ekuncedeni ulutsha ukuba luqonde kwaye luqhelane nemiba ye-GBV ngokubonelela ngolwazi kanye neenkqubo zemfundo kunye nenkxaso.

Ndandigula ndahamba ndaya emntwini wesiNtu. Wafike wandikhandela amayeza esiNtu wathi ze ndifuthe ngawo kwaye ndiphinde ndisele ndiphalaze nangawo. Nangoku ndathi ndenze njalo ukuthetha inyani ndaziva ngcono kakhulu.

Unobangela yoba abantu baye kwimarike engekho mthethweni ukuze bafumane amayeza yingoba bafuna amayeza angafumanekiyo ngokusemthethweni. Bafuna nokonga imali. Futhi amayeza angekho mthethweni ayafikeleleka ngokukhawuleza. Futhi kukungabi nentembeko kwiinkonzo zempilo zesiqhelo.

Iinkqubo zemfundo ngempilo nokuthintela izifo. Iinkonzo zengcebiso ngeengxaki zempilo yengqondo. Iinkonzo zempilo yabantwana kunye nokugonywa.

Njengoko benditshilo kumbuzo ogqithileyo uba ndake ndaya emntwini wesiNtu wandinika amayeza andinceda ndawasebenzisa. Ngakho ke ukuphendula lo mbuzo, ndingalisebenzisa iyeza lesiNtu ngoba ndiyakholelwa kakhulu kuso. Kaloku ndingumntu omnyama futhi ndingowakwaXhosa eBizana. Ngakho ke ndingalisebenzisa kuba kaloku liyasebenza futhi liluncedo.

Ngokomgwaqosiseko waseMzantsi Afrika kubalulekile ukukhusela amalungelo nokhuseleko lwabantwana. Ukufundisa abantwana, ukufundisa abantwana ngokucwangcisa ngesondo nokuthintela ukudlwengula kubalulekile ukuze babe nolwazi olwaneleyo ukuze babe nolwazi olwaneleyo lokukhusela nokwenza izigqibo ezinolwazi.

Abantu abanintsi basezilalini abazithembi ngokupheleleyo iinkonzo zikaxakeka ngexesha lezikhukhula ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Ukungabi nentembeko kwiinkonzo zikaxakeka, amava angaphambili apho uncedo lukaxakeka lungafikanga ngexesha elifanelekileyo okanye ngokwaneleyo.

Bobabini abathandanayo banongcipheko wokukhululeka. Ukuthintela ukukhulelwa ngumcimbi ofanele uphononongwe ngokubambisana. Ukwabelana ngesondo nguxanduva kuxhomekeke kubo bobabini abathandanayo.

Luba nomphumela omhle ikakhulukazi ebantwini besifazane ngoba xa sele kukhona usana luba nayo yonke into oluyidingayo. Kaloku balucwangcisile usana ngaphambi kokuba lube khona luzalwe. Bahlale phantsi bayihlela yonke into yabo kakuhle balulungiselela usana labo lungafikeli kusapho olungathathi ntweni lufikelele apho sekulungile khona.